Go le gantsi dilo tse di sekasekiwang ke dibanka fa di amogela kopo ya karata ya sekolo, ke dilo jaaka lekwaloitshuo, lekwaloitshupo la gore a o tsena sekolo le gore a na o wa mo aforika borwa. Dilo tseo ke tsone tse di sekasekiwang ke dibanka fa o amogela kopo ya karata ya sekoloto.

Ga le mefuta e mentsi e o ka e naganang fa o dirisa le karata ya sekoloto. Ya ntlha ke gore ga o dirisa karata ya sekoloto sentse o itse gore karata eo e na le madi a makanang kanang ka fa gare ga yone. Gape e na le di linki tse di kanang-kanang. Gore gape tse dingwe di tshwana le gore fa o dirisa karata ya sekoloto se ntse o itse gore a na go na le interest-e tse di tlo nnang teng fa o tsa madi ao mo karateng eo. Mefuta ya dikarata o ka bapisa ka go bona gore a na ke dibanka tse di feng tse di siameng tse di leng di peelotlase mo gare ga tsone.

Ke akanya gore sekoloto saka sa history le history yaka ya go adima madi, di a ama mo go direng or-e mo go kopeng karata ya sekoloto ka yone. Ka gonne, dilo tse di tshwanang le history ya me ke tsone tse di bontshang bo pake gore a na ke kgona go duela dikoloto tsa me le gore gape ga ke mo maitlhomong a gore ke dirisa dikarata ke sa di duele. Go botlhokwa thata gore history ya ka e nne e e ntseng pila, ka gonne e thusa gore batho ba kgone go nkadima tšhelete kgotsa dibanka di kgona go nkadima tšhelete. Gape di tokafatsa gore ke kgone go adima tšhelete ebile gape ke kgone go dira dilo tse ke di dirang ka tšhelete eo.

Diphoso tse ke tshwanetseng go di tila fa ke kopa karata ya sekoloto, ke tshwanetse go efoga mathata a a tshwanang le go adima tšhelete e e ntsi e e fetang e ke batlang. Ka gonne seo se ka dira gore ke palelelwe ke go busetsa banka ka tšhelete ya teng e ke adimileng. Ka jalo, ga ke dira sekoloto ke tlhomamisa gore ke kope gore kopo ya me e tsamaye sentle ka gonne ke ikamogela le batho ba ba fang maele ka tsa dibanka le go dira dikoloto.

Go botlhokwa thata go buisa melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto. Ka jalo, o tla kgona go itse gore dibanka tseo di tsamaisana le melawana ya teng e reng gape di go fa malatsi kgotsa dikgwedi di le kae gore o ba duele. Le gore go na le ditlamorago tse di ntseng jang if ga o kgone go ba duela.

Go ithuta ka ga madi go botlhokwa thata. Ka gonne go thusa batho ba le bantsi gore ba tseye ditšhono tse di ntseng sentle fa a batla karata ya sekolo to. Go akaretsa go itsi gore a na di interest di tsamaya jwang gape le gore dilo tseo o ka di buisang kgotsa dilo tseo o ka di itemogelang ga osa kgone go duela madi ao. Go botlhokwa thata gore o itsi gore dibanka di adimisana tšhelete yang gape go botlhokwa thata gore motho a itsi gore botlhokwa ba madi ke eng fa a adima tšhelete eo.

Dilo tse di tseiwang tsia fa ba tla go dula karata ya sekoloto ke dilo jaaka gore o gola bokae ka kgwedi, gore madi a o a amogelang ka kgwedi ke a kanang kang. Ka jalo, madi ao ke o ne a tla dirang gore o kgona gore o itse gore o tlhoka madi a leng bo kanang-kanang le gore banka e tla kgons go fa madi a kanang-kanang a sekoloto.

Overdraft facility ga e ya nna sentle le e seng. Ka gonne e ka dira motho gore a tseye tšhelete e e ntsi kgotsa e e fetang e a e golang or-e e a amogelang ka nako.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amanang le go dirisa madi a a fetang a o a adimileng mo account-ong ke dituelo jaaka go tshwana le di fees. Ka jalo, ga o dirisa madi a fetang a o a adimileng wa go duela madi a sekoloto se se ntsi ka gonne o tsere madi a a seng a gago.

Dituelo tse di duelwang ka dibanka ka ntlha ya go dirisa madi a mantsi. Di ama motho go le gantsi and di baka ditshenyegelo. Ka jalo, motho le motho o tshwanetse go efoga dibanka tse di duelang madi a mantsi ga o dirisa tšhelete or madi a bone. Ka jalo, batho ba ka iphitlhela ba le mo mathateng ka ntlha ya gore ba dirisa madi a a seng, a le mantsi.